Mananeo a e le goreng ke a rata ebile gape ke a lebelela ke mananeo a e le goreng ke a di-movie dibaesekopo mme go nne ke nale lesea le rata go belelela ditshwantsho tsa di-chanel-e tsa bašwa. Ke bona nako go di lebelela gonne fa ke boa tirong ke simolola ka go apaya dijo fa ke feditse ke dula fatshe ke a iketla, ke di lebelela bontsi jwa tsone ditlhagisiwa mogare ga beke ke gone mo e le goreng ke kgona go di lebelela teng.

Ee ke a dumela gore metswedi ya dikgang e batla go nna yone ya ntlha go bega dikgang mo setšhabeng le mo phatlhalatseng, go mme ba sena dintlha ka botlalo ba sa itse mabaka le gore go diragetse eng. Mabaka a ka ke gore ba lebeletse gore mafaratlhatlha a bona dikuranta tsa bona di rekwe tlhwatlhwa e e kwa godimo ya go rekwa. Gonne bone ba phatlhalatsa dintlha ba batla bone ba begang dikgang ba sa itse dintlha ka botlalo le gore go tlile ka ga jang gore mang a dire eng ka jalo ke re ee ke a dumela.

Nna kere, ke tlile go nna le bone le fa e le gore company e, ya diteishene tsa satellite ga e dire dilo tsa bone sentle. Lebaka la gore kere ke tlile go nna le bone ke gore tlhwatlhwa ya bone e kwa tlase go feta di tse dingwe tsa satellite le diteishene. Le fa e le gore ga ke dumalane le taba ya gore satellite ya bone ga e dire dilo sentle, mme ga e se nna fela le batho botlhe e ba dira ka mokgwa oo mme kere nna ke tlile go nna le bone.

Ke akanya gore di diriswa tse di botlhale tse di tla direla tlhokomelo ya boitekanelo e nolofale go nne ga re sa phela mo nakong e e fetileng, ga re sa phela mo nakong e e fetileng mo e le goreng dilo tse dintsi be re tsone ka matsogo. Thekenoloji e diretswe le mafaratlhatlha di diretswe gore thuto, boitekanelo, tlhokomelo, dipalangwa, sengwe le sengwe le megala e kgone go dira matshelo a rona kaonefatso a kaonefale ke sone seo ke reng ke a dumela ke a akanya gore ee ke nnete.

Go tshwana le ditalente tse e le goreng modimo o re file tsona sekai ke tlare nna, botlhale jwa maitirelo ga bo kgone go loga batho meriri seo se kgonwa ke nna fela kgotsa motho go seo se kgonwa ke motho fela, go tshwana le go kwala seo ke motho fela. Ntle le go tshwana le dikhumputara tseo ke tsone tse di tlareng botlhale jwa maitirelo jwa kgona. Ke dilo tse di dintsi go tshwana le go tlhapa, go tshwana le go anyisa ngwana, go tshwana le go tlhokomela ngwana, go tshwana le go kgweetsa jalo le jalo.